Ke ntsha tjhelete ka nako e one ka mehla. Ka hoba ha ke ntsha tjhelete hanyane hanyane, ho na le e leng hore ntse ba e nka.

Ke kopa le phamise moedi oo. Ka tshepisa ho patala hantle ka nako.

Mme o se bontshe motho pin ya hao ya banka. Ka hore ba ka kgona ho kena ka founu ba e hutse tjhelete ya hao ka ofela. Bohlokwa ba hore ng pin ya hao tshwanetse e tsebuwe ke wena o le mong fela. Ke hore ha hona motho a ka o utswetsang tjhelete ya hao o le jwalo.

Ke na mo app-ng, o kenye dinomoro tsa nkgono. O mo sendele tjhelete.

Proof of address nkgono, ke nomoro ya ntlo e bontsha moo o dulang teng.

Ke tlo hloka mangolo a lona a boitsebiso. Le mangolo a bontshang hore le dula kae.

Overdraft facility e thusa ka hore ha o sena tjhelete, o kgona ho e sebedisa.

Ho na le dishopo tse ding tse leng hore o kgona ho send tjhelete ka tsone. Tshwantse o tsamaye fela ka ID. Jwalo ka bo Pep, Shoprite jwalo jwalo.

Ho kotsi haholo. Nka mo kgothaletsa hore a batlane le NSFAS e leng hore e thusa motho o mong le o mong Afrika Borwa a batlang ho kena sekolo. A sa kgoneng hore a ka ipatalla sekolo.

Nka mo bolella hore a bule di di-account tse ding hore di ise credit score ya hae hodimo. Kapa a patale dikoloto tse leng hore o na le tsona ha soka a di patala.

Hona jwale tjena re kgona ho bula ka founu online.

O ka ya lekala la UIF, kapa o ka etsa ka founu wa sheba. Hore mokgwa oo o nepahetse.

Tumellano ya ka le bo ra dibanka ke hore, kgwedi le kgwedi ke tlo ntsha two hundred Ranta. Empa ka hloleha.

Ha ke nke metsotso e mengata. Ee, ke kgona ho iketsetsa ke le mong.

Ntatemoholo e ya moo ho ngotsweng play store, o download e app ya banka. Ha o qeta, e sentse e kene founung. O kene ho yona, o ngodise mabitso kaofela le dintho tse hlokahalang. E tlo batla le hore o bontshe sefahleho sa hao ho bontsha hore ke wena.

Ha re buleng stockvel-a, kgwedi le kgwedi ho be le tjhelete e leng hore ra e ntsha. Mafelo a jara re tla tla re reka dijo, re kgone ho shera ka ofela.

E le hore ke hobaneng ha credit card ya ka e sebediswa moo ke sokang ke ya teng. Ke bona melaetsa e bontshang hore wa sebediswa credit card ya ka. Ke kopa le nthuse.

E le hore ke hobaneng ha le hutse tjhelete e kana kana. Ke kopa le kgutlise tjhelete eo ya ka ke e sebeleditse ka thata. Jo! Aa lang nkwatisa .

Setsi sa overdraft ke mofuta wa mokoloto dumellaneng ho ntsha kapa ho sebedisa tjhelete e ngata ho feta ka moo e leng teng account-ong ya hao ya banka. Ho fitlhela moeding o amohetsweng e sa le pele. Ha e le hantle, ke kadimo ya nako e kgutshwane e amanang le account-ong ya hao ya ha jwale kapa ya kgwebo.

Download-a app ya account ya banka hore dintho di be bonolo for wena.

Medical aid e thusa haholo hampe. Haholo-holo haeba o tla be o na le mathata. A hore wa kula, o tswile kotsi, wa tseba hore o patalla medical . Ntle le hore ha ho sa patale medical, ka hore ha o sa patale medical o tlo qetelletse o patetse tjhelete e leng hore ha hona yona.

Ke batla ho bula insurance. Empa ha ke tsebe ke qale kae. Ke kopa o mpolelle di-planning tsa lona ke tse feng?

Ho batlahala mangolo a boitsebiso, le statement sa banka.

Ha ke na bothata ho hang.

Ka kakaretso di-bond di nkwa e le matetse a sireletsehileng.

Ee, ke etse hloko. Jara le jara ditefiso di ya hodimo.

Ha ka thaba hohang. Ke rekile mohala ho lona moo, empa ha o kene. Le hona jwale tjena ke reka ka mohala o mong e leng hore ke o rekile ka tjhelete ya ka. Ke founelana le lona.